Ukuthi kuqinisekiswe ukuthi leyo moto abagibeli abayigibelayo ithela ngesikhathi yini nanokuthi ivumelekile yini ukuthi ibesemgwaqeni ukuze iqinisekise ukuphepha kwabagibeli.

Elokubuya eGoli. Isikhathi ngasidlulisa ngokuthi ngagcina sengilele ebhasini, ngathi lapho sengiphaphama vele ngase ngizofika vele.

Ayawaxosha amakhasimende ngoba amakhasimende awafuni ukukhokha imali enkulu kodwa futhi bayasizakala ngokuthi lezi moto zikwazi ukuthi zisebenze ngisho iyimoto zomphakathi zingasekho, ukwazi ukusizakala. Mawufika endaweni ebusuku uyakwazi ukuthi ufonele i-Uber noma ufonele i-Bolt, ikwazi ukuthi ikuthathe noma ngabe ngobani isikhathi.

Yebo, khona umehluko ongaba khona ngoba abafundi abanayo imali kodwa lokho bengenza ukuthi basizakale ukuthi nabo bakwazi ukuthi basizakale ma ngabe begibela ama-Uber nama-Bolt ngoba bengaba sebekwazi ukuthi bahlanganise leyo mali leyo esuke idingakala.

Uma kuwukuthi ngiyaphuthuma, ngingazizwa ngiphatheke kabi, ngibuhlungu ngokulinyalelwa yimoto kodwa ngingazama iyindlela zokuthi kube khona umuntu ozongisiza noma ngifonele umuntu osekhaya ukuthi akwazi ukuthi ezolinda la emotweni ngale nkathi ngisafonela umuntu ozoyilungisa, mina ngibe ngiqhubeka nohambo lwami ngokuthi ngifonele i-Bolt noma imoto engangisiza ukuthi ingifinyelelise la ngifuna ukuya khona.

Ngingambuza umuntu owenza lolo hlelo lolo ukuthi yena uzoqinisekisa kanjani ukuthi yonke imoto ehamba emgwaqeni ivumelekile ukuthi ihambe emgwaqeni. Kungenziwa nangaskhathisini, kangaki enyangeni noma kangaki onyakeni ukuthi imoto kuqinisekiswe ukuthi kufanele ukuthi ingene emgwaqeni.

Lokho kungasiza ukuthi nabashayeli bamabhasi bangashayela ngokukhulu ukucophelela nangokubambisana nabamatekisi ngoba bengabe bethole imali ebanelisayo.

Into engadala isiteleka samabhasi ukuthi abashayeli bakhokhelwe imali enganele ukuthi bangakhokhelwa yona nanokuthi kuba khona umbango phakathi kwabashayeli bamabhasi nabashayeli bamatekisi. Lokho kungagwenywa ngokuthi kube khona uhlelo lwamabhasi, kububekhona nohlelo lwamatekisi, bahlale phansi bakhulume ukuthi kulungiswe le nkinga abhekene nayo.

Ukuthi ngifonela abezimo eziphuthumayo ngokushesha ukuze loyo osenkingeni akwazi ukusizakala kanye nokuthi singazama iyindlela zokuthi senze i-First Aid, mangabe ingamsizi kungamele ukuthi kushayelwe abezempilo ukuthi bakwazi ukuthi baxhumane nathi bezokwazi ukuthi basize loyo muntu osenkingeni.

Ukuthi abantu kube nesiqiniseko sokuthi leyo tekisi abagibela kuyona ikufanele ukuthi ibesemgwaqeni futhi izinto zakhona ziyasebenza ngendlela efanele njengamabhreki, ukuze abantu bezokwazi ukuthi baphephe emgwaqeni, ingathi imoto isemgwaqeni umshayeli sekumele ukuthi ame, kanti imoto iselahlekelwe amabhreki.

Umngani ngingamuphelezela uma ngabe eseyogibela ukuze sizoqinisekisa ukuthi imoto ayigibelayo ibukeka ifanelekile ukuthi ingagitshelwa nanokuthi ngimazise ukuthi iy'moto ziyathelelwa, ekufanele ukuthi ibesemgwaqeni nanokuthi umshayeli osuke eshayela akukho yini okusolisayo ngaye.

Uhambo engake ngalithatha olokuya eThekwini, ngangihamba nomndeni wami siyovakasha, sayovakashela olwandle ngoba phela thina sihlala endaweni yasemakhaya. Laphayana safika sabona izinto eyiningi, i-King Shaka, sabona ngisho nanezilwane, kwakumnandi kakhulu.

Lokho kuyasiza kakhulu ngoba lawo makhadi ukwazi ukuthi uwathenge ngisho ungakafiki ebhasini futhi kwenza ukuthi kungabikhona isinyokotho uma ngabe abantu sebeyogibela ebhasini nanokuthi ena ibhasi lilayisha abantu abaningi kakhulu, lokundluliswa kwemali kwenza ukuthi abantu bagcina bedideka.

Ngingaqinisekisa ngokuthi njalo ekuseni ngigibele ibhasi lasekuseni ukuze ngikwazi ukuthi ngizokwenza zonke izinto engidinga ukuthi ngizenze edolobheni kusenesikhathi. Ngiqinisekise ukuthi ena futhi izinto engizenzayo edolobheni azingenzi ukuthi ngize ngishiywe ibhasi lokubuyela emuva.

Yebo, ngake ngezwa, kungaqinisekiswa ukuthi ena abashayeli bamabhasi banikezwe isikhathi esanele sokuthi balale ukuze kuzokwazi ukuthi uma ngabe sebehamba bakwazi ukuthi basuke befreshi, kungekho ukukhathala abanakho emzimbeni okungadala ukuthi bakhathale balale beshayela.